Amasu okukhuthaza abadlali bami yiba umholi ngokuziphatha, B, ukwazi umuntu ngamunye, C, khuluma ngokucacile futhi ngamandla, D, dala umqondo wobumbano, E, gubha impumelelo encane. Ukubhekana nezimo zomdlali ezinengcindezi, A, zola kuqala ngibe isibonelo sokuzola, B, gxila kokulawulekayo , C, chekezisa umsebenzi ube izinyathelo ezincane, D, bakhumbuze ngezinto abazazi kwakudala, E, thuthukisa ukuzithemba ngesikhumbuzo sobudlwelwano.

Yakha umoya wobumbano nokwesekwa, two, inika wonke umfundi ithuba lokubamba iqhaza, three, lungisa izinsiza ezanele nezisezingeni, four, vuselela umdlandla ngemiklomelo nokuqashelwa, five, bandakanya abazali nomphakathi, six, yenza imidlalo ibe isifundo nempilo, seven, qasha noma thuthukisa othisha bemidlalo abakhethele, eight, dala ithimba labafundi elikhuthaza imidlalo.

Qaphela izimpawu zokungakakhululeki, two, nqoba isimo ngendlela enobungane engahlekezisi muntu, three, nikeza ithuba lokuzikhethela ngaphandle kwengcindezi, four, phakamisa enye indlela yokudlala, five, yiba ngumholi owenza imithetho wokuhlonipha, six, khuluma kamumva uma kudingeka.

One ukufinyeleleka kokuqala, two, ukusabalala kwemakethe edijithali, three, isidingo esikhulu sokuqukethwe, four, ukubonakala kwesiphetho somkhiqizo, five, ukuxhumana nemizwa yabantu, six, amandla okuzakhela igama noma ibhizinisi lokuqala elincane.

Ukuhlanganisa isifundo sokudla okunomsoco ezinhlelweni zemfundo, ukuhlomisa othisha , three, ukubandakanya izifundo eziphilayo, number four, ukufundisa ngezindlela zokuvimbela ukulimala, number five, ukwenza izifundo zijabulise futhi zimbandakanye abafundi, six, ukuhlanganyela nabazali, seven, ukuhlola nokulandelela inqubekela phambili.

Umqondo wokuvuselela umdlalo wesintu inqathu, umbono womcimbi, usuku lwenqwathu, nophakathi. Okay, number one, injongo yomcimbi, number two, indawo, isikhathi, number three, uhlelo lomcimbi, number four, izindlela zokuhlela, number five, izindlela zokwenza uheho, number six, ukufundisa isizukulwane esisha.

Yebo, umdlalo nabangani bami ngizizwa ngijabule kakhulu hhayi nje ngenxa yokuwina kodwa ngenxa yenhlangano, ukusebenzisana, nokuthi sonke sizamile futhi sisebenze ndawonye ukuze sifinyelele empumelelweni.

One, ukuthuthukisa amakhono edijithali literacy, ukuthuthukisa ukucabanga okunzulu nokuqonda kobuchwepheshe, three, ukuvulela umnyango wezemsebenzi ithekhi, four, ukusebenza ndawonye kwiphrojekthi noma emhlabeni obukhoma, five, ukubekela abafundi emathubeni emisebenzi yedijithali.